Tjhehe. Palesa, social media applications ke a tseba e monate. Empa ntho e dulang e ke le social media, ke ka lebaka la hore ke fumana bakgotsi . Mme e monate ka lebaka la hore ke kgona ho tsheha, ha ke kgone ho nahana ka mathata a ka. E monate social media. Le bosiu ke ae sheba, e nketsa ke tlohe mathateng a ka. Ha ke nahanne tse mpe, ke a tseba social media e teng. Yona ya thusa haholo, ke kgona le ho etsa sekgotsi se setle. Mme ke kgona le ho kopana le ba lelapa la ka le kgale kileng ka ba qetela.

Sebini seo ke se ratang haholo ke Lira eleng Lerato Mofokeng, Lerato Molapo. Ke a mo rata haholoholo ka lebaka la hore mmino wa hae o monate. E re ha o mametse mmino wa hae wa utlwa le maikutlo a hao, o ba hantle moyeng. Mme ona le botho. Ke mo ratela sona seo haholo.

Palesa, ke a tseba o motho le social media. Empa social media ena le kotsi, e kotsi haholo. Ke tshepa hore seo ke o jwetsang sona, o tla mmamela. Social media-eng monana Palesa, batho ba utsuwa. Ha o kena social media-eng o re o tseba motho, kganthi motho ah ah, o inahanetse tsa hae. Wena o lo kopana le motho, motho a ba o nka, ha o tsebe hore o lo o etsang. Wa nyamela, re sala re o batla. Ka dinako tse ding ha nke re fokotse. Haholoholo wena, o nko fokotse social media-eng mona. Ke tshepa hore wa nkutlwa se ke se buang.

Metswalle ya ka, ke a utlwa la ngangisana ka taba ena ya playlist. E reng ke le hlalosetse hore playlist ke eng? Ha o kena mane founung ya hao, o download-ile mmino wa hao oo o ratang. Ha o kena, mmino oo o download-ileng wa hlaya ka tatellano. Ke wa Lira, ke wa Zonke, ke wa Spirit of Praise. Re re ke playlist ha ele jwalo. Ha o press-a play, mmino wa hao wa bapala. Mme o tlo lla ka tatellano ya playlist ya hao. Ke playlist e jwalo. Ke tshepa hore le nkutlwile le tla tlogella ho ngangisana ka playlist hore ke eng?

Jwale ka motho ya tummeng. Ha batho ba ntse ba bua maka ka nna, ba sa tsebe dintlha kaofela. Ntho ya pele e ke tla etsa ke hore ke ye social media. Ka lebaka la hore social media ke yona e batho bongata ba nang le yona. Mme ke tla ba hlalosetsa hore tsohle tse bueyang moo ha se nnete, ba tlohelle ho mamela maka. Mme ha ba batla ho tseba ka nna, ba tle ho nna, ba ngolle mme ke tla ba araba tsohle tseo ba batlang ho di tseba ka nna.

Tjhe, Palesa. Ke a utlwa seo o se buang ka taba ya data ya hore ya tura. Data e tura haholo empa hona le tsela e nngwe o ka bolokang data ya hao ka teng, mme nna ke seo ke se etsang. Se ya nsebeletsa. Ke kwala di-applications-e hore ke ske be ka thola melaetsa ho tswa ho di-applications-e tse ding. Mme bosiu ha ke robala ke kwala data ya ka. Mme ke sebedisa data ya ka ha ona le ntho e bohlokwa eo ke batlang ho e etsa. Ke tsela eo ke bolokang data ya ka ka teng. Ke tshepa hore le wena tsela e ke bolokang data ya ka ka teng, le wena e tla o sebeletsa.